Ngingabachazela ukuthi abangaxabani ngoba lento iwumdlalo bese futhi ngibatshele ukuthi abaqalele phansi ukuze siqhubeke sidlale kamnandi.

Ukuhlanganyela kwezemidlalo kunganomthelela wokuthi uhlezi unomzimba ofanele futhi uyazivocavoca njalo.

Ngingabadlalisa ibhola ngoba ilona elingenza izingane zizwe zifakiwe futhi zonke ziyakwazi ukulidlala.

Yebo, ikhona imidlalo engasiza ukuthi iy'ngane zisebenzisane ezinye izibonelo zale midlalo i-pandemic, i-Minecraft, ne-relay races.

Ukudlala amagemu ekhompuyutha. Lokho akungichazi neze neze ngoba ngiyengibone bachitha isikhathi eside uma bedlala amagemu futhi angiyiboni isidingo sokuwadlala.

Engazizwa ngisele ngaphandle abangani bami bedlala amakhadi. Ngangisele ngaphandle ngenxa yokuthi angikwazi ukuwadlala futhi angiwajwayele. Lokho-ke akungiphathanga neze neze kahle.

Imidlalo yesintu ikhethelekile ngoba iyimidlalo ekwenza ukuthi usukume nihlangane nidlale ndawonye, futhi ikunika ikhono lokuthi nikwazi ukusebenzisana.

Umdlalo we-tago umdlalo la okufanele khona uthinte umuntu bese uyabaleka bese loyo muntu akujahe akujahe naye akuthinte bese futhi uqale phansi kube wuwe futhi omujahayo. Yebo usamnandi mengicabanga ukuthi ngendlela owawumnandi ngayo ngisayingane.

Ngingamubuza ukuthi ingabe uyaqonda yini ukuthi umdlalo udlalwa kanjani noma hlampe uyathanda yini ukudlala noma hlampe udinga usizo wokuthi udlalwa kanjani.

Ngizizwa ngikhululekile emoyeni, ngizizwa nje ngihleli phansi ngibuka yona le ndawo engiyibhalayo, ngizizwa nje engazuthi ayikho enye inkinga ekhona emhlabeni.

Ngazizwa ngikhululekile ukuthula nokucula kwezinyoni, ukuphephethwa komoya, izilwane ezikhalayo, kwavele kwenza umoya wami ugculiseke.

Angikaze ngizame ukuhlanganisa umdlalo wendabuko nobuchwepheshe besimanje, ngoba esikhathini esiningi akulula ukuhlanganisa lezo zinto. Imidlalo yendabuko yona yayidalelwe isikhathi sakudala, kanti ubuchwepheshe besimanje nabo kuhlukile.

Ngingagxila kakhulu ekuthengiseni imikhiqizo yami ngoba ngalokho ngiyazi ukuthi kungabe kuyimi kuphela okwazi ukwenza le mikhiqizo.

Yebo, seke ngaphoxeka ngenxa yokuthi kunomuntu ophule umthetho womdlalo. Lokho kwadala ukuthi umdlalo ungasabi mnandi neqembu lingabi lisazithemba nobungani buphele.

Izinzuzo ezibalulekile kakhulu zezempilo uma ingane izibandakanya nemidlalo esikoleni ukuthi ingane izokhula inomzimba ofanele.

Amathuluzi engawadinga ukuze ngenze umsebenzi wami wokuzilibazisa ibhizinisi ukuthola imishini yokuqopha njengoba ngithanda ukucula, ngithole namakhompyutha, i-software ukuze ngikwazi ukudayisa izingoma zami.

Ngazizwa ngibuhlungu ngesikhathi ngibuka ifilimu i-Titanic, la khona u-Rose eseshonile u-Jack esesele yedwa.

Ngingatshela abantu engidlala nabo ukuthi ngicela ukuthi baqinisekise uma bekhetha iqiniso bangakhulumi into ebuhlungu, noma bekhetha isibindi bengenzise omunye umuntu into angayithandi.